Ngempela imikhosi yendabuko noma amasiko endabuko ayalahlekelwa ubuqiniso bawo ngoba impucuko noma indlela ezahlukahlukene zobuchwepheshe ziye zasenza sakhohlwa amasiko ethu ngendlela ebenziwa ngayo. Ubheke umkhosi wokwemula, ubheke umkhosi welobolo njalo njalo. Miningi imikhosi engasafuni nesikhathi sakudala. Kwangathi singabuyela ezindleleni zethu, senze izinto ngendlela okhokho bethu babenza ngayo.

Ukubonisa ukubonga isibongo sami, ngingagiya ngibize izithakazelo zakithi, ngibonise ukuthi ngiyasijabulela ngempela isibongo sami, nokuthi ngibonise ukuthi ngiyajabulela ubuzwe bami noma i-culture yami.

Imishado ehleliwe, arranged marriages, angeke esalunga esikhathini samanje. Abantu bafuna ukushada, nabantu ababathandayo, nabantu abazihlanganele bona ngokwabo bengahlanganiswanga abazali. Ayisekho indlela ephumelelayo yohlobo olunje lomshado. Kodwa-ke uma abantu bezihlanganele bayaqhubeka bethandana noma kungasahambi kahle akunamuntu abakhala ngaye ukuthi waze wangilaya umndeni wangikhethela umyeni noma unkosikazi engiye ngahlukana naye ngemva kwesikhathi.

Izinto sezishintshe kakhulu uma sibheka indlela izinto ezazenziwa ngayo kudala. Izingubo lezo zazifanekisela okuthize, futhi ziphoqe loyo ezinikezwa yena ukuthi ziwuphawu lokuthi kufanele enzenjani lapho liqhubeka nempilo futhi aziphathe kanjani. Kodwa siyabona ukuthi manje sekuhlukile kakhulu. Abantu bavele bamukele lezo zingubo kodwa loko ezikushoyo akusho lutho kubo nezinga sebengene kulo lobudoda akusho lutho kubo. Ubona beziphatha ngendlela engafanele.